Kuningi ongakwenza, okokuqala, ukushaya amahazathi, ume endaweni ephephile bese uyabheka ukuba ngabe leli nani elibhaliwe lapha liyilo ngempela yini ngale kokuphazamisa abanye abantu abasebenzisa umgaqo. Uma kuyilo, ungathatha noma uthumele kwikhampani yakho, bazise ngenani eselisetshenziswa manje elingalindekelanga bese umqashi wakho egakhulumisana nawe ukhokhe leyo mali ukugwema isikhathi sokubuyela emuva noma sokubuyisela umthwalo emuva.

Losizo luhle kakhulu, abashayeli bayakwazi ukuhambisa amakhasimende ngokuthula kanti namakhasimende ayakwazi ukuphatha kahle abashayeli kanye nabanye abasebenzi. Ziningi izinto amakhasimende azenzela abashayeli ukugcina ukuthula nokubambisana emabhasini.

Lokho kungasiza kakhulu ekutheni wonke umshayeli webhasi ekwazi ukuphatha kahle abagibeli ephinde enakekele lona ibhasi leli ekuhanjwa ngalo. Ukuqeqeshwa kwabashayeli kubaluleke kakhulu ukuze bazi nezindlela ezingcono zokuphatha abagibeli futhi bebe benganayo inkinga kakhulu ngamaholo abo.

Umbuzo okokuqala engifuna ukuwubhekisa kwisikhulu ukuthi ngabe amatekisi esiwagibelayo akulungele yini ukuba semgwaqeni, asesimeni yini esi-right-i sokuba semgwaqeni? Muva nje, ezindaweni zasemakhaya amatekisi ahamba khona iningi lawo awekho esimeni futhi akuqinisekiswe ukuthi ehlezi isesimeni, ngisho abaphathi bawo abazikhathazi ekutheni bewabeke esesimeni esi-right, ngabe yiziphi iy'ndlela ekuzokwenziwa ngazo ukuba abagibeli bamatekisi begibele izimoto ezisesimeni futhi ezihlelekile, eziphephile futhi?

Izindlela ey'ngcono zokuthutha impahla nezazingcono phambilini izitimela. Izitimela ziwuphatha nendlela umthwalo ibanga elide, zingakwazi ukuqhubeka zenze loyomsebenzi ngale kokuphazamiseka. Ezinye iy'ndlela, kudingeka ukuba kutholakale amanye ama-truck-i asesimeni esifanele ukuba nawo elekelele ekutheni impahla iyathuthwa ngendlela ephephile.

Lapho mnganami, kunama bhasi abizwa nge-MyCiTi Bus, la mabhasi ahamba zonke iy'ndawo la eKapa kodwa ahamba ngesikhathi, so kubalulekile uma ufika esiteshini sebhasi, uthole ithikithi lakho elikugunyazayo ukuthi ungagibela ibhasi. Liyokuthatha li-round-e nawe lihambe nawe iKapa yonke until, kuze kuwukuba ufika la ekumele wehle khona, ilula kakhulu i-MyCiTi bus futhi ishibhile, iyonga.

Kubaluleke kakhulu, kungenza izinto zibe lula. Okokuqala nje, ma kungafakwa ubuchwepheshe, phecelezi amakhamera, azokwazi ukwazi ukuthi bangaki abantu abangene kulelo bhasi noma kuleso sithuthi esisetshenziswayo nabantu abadala bengakwazi ukuthi babe nenkinga, noma ngabe kudaleka ingozi kodwa bekwazi ukutholakala ukuthi bangobani futhi basukaphi ngoba le sgqobhi lesi, phecelezi ikhamera, singabe siwugodle wonke imininingwane yabo.